Ukuhlolwa kwenhlabathi kubalulekile kakhulu ekulungiseleleni umhlabathi ngaphambi kokutshala, lokhu kuhlolwa kusiza ukwazi uhlobo lwenhlabathi ukuthi inamaminerali anele yini njenge nitrogen, , ne-potassium. Uma izinga lamaminerali lingaphansi umlimi angakwazi ukwengeza umanyolo ofanele ukuze kuthuthukiswe ukukhula kwezitshalo, futhi ukuhlolwa futhi ukukholwa kukhombisa i-PH yenhlabathi ukuthi iyababa noma imnandi kakhulu. Lokhu kubalulekile ngoba iy'tshali zikhula kahle kuphela ku-PH ethile, ngokwazi lolu lwazi umlimi angathatha iy'nqumo ey'fanele mayelana nokuthi iziphi iy'tshalo ey'fanele lolu hlobo lwenhlabathi futhi athuthukise imkhiqizo ngaphandle kokuchitha izinsiza. Ngakho-ke, ukuhlola inhlabathi kusiza ukunciphisa iy'ndleko, kwandise inzuzo futhi kuvikele imvelo.

Isidingo semakethe sidlala indima enkulu ekunqumeni ukuthi ukuvuna kwenziwa kanjani, ikakhulukazi uma kwenziwa ngesandla. Uma imakethe ifuna umkhiqizo enekhwalithi ephezulu njengey'tshalo ezibuthakathaka ezifana nama-strawberries noma amahlamvu amahle njengespinashi. Khona-ke ukuvuna ngesandla kuyadingeka ukuze kugwenywe ukulimala ngesikhathi sokuvuma, izimo zezulu nazo zibalulekile uma iy'tshalo zivunwa ngesandla ezimweni ezifudumele noma ezimanzi kakhulu. Kudinga ukuhlelela kahle isikhathi sokuvuna futhi uhlobo lwezitshalo luyalawula indlela yokuvuna, izitshalo ezidinga ukunakwa okukhulu zifanele ukuvunwa ngesandla. Ngakho-ke uma isidingo semakethe sifuna iy'tshalo ezinhle ezingenalo ukulimala, ukuvuna ngesandla okuseqophelweni eliphezulu kuba isinqumo esiphusile.

Ukuphepha nempilo yami ngenkathi ngisebenzisa izibulala-zinambuzana kubalulekile kakhulu. Okokuqala, ngiqinisekisa ukuthi ngigqoke i-PPE ephelele, kufaka phakathi isigqoko sokuy'vikela ama-gloves, imaskhi yokuphefumula nezingubo ezivaliwe ngokuphelele ukuze kungangeni ikhemikhali esikhunjeni noma emzimbeni. Ngaphezu kwalokho ngihlala ngifunda imkhiqizo engisebenzisayo, ngiqonde izixwayiso nemiyalelo yokusetshenziswa, ngisebenzisa ngisebenzisa endaweni enomoya omuhle, ngigweme ukuphefumula intuthu noma ukuchaphazeka kwamanzi anamakhemikhali. Uma ngiphothula umsebenzi ngigeza izandla kahle ngiguqule izingubo futhi ngilahla ngilahla noma ngihlanze i-PPE ngendlela efanele, ngale ndlela ngiyakwazi ukuvikela impilo yami kanye nempilo yabanye angisebenza nabo epulazini.

Umnumzane Dlamini kungenzeka azizwe edabukile futhi adangele ngoba ukuphila kwakhe konke kube ukuphilisana nomhlabathi, ukubona amasimu akhe ukugcina engasekho amandla okuwaphatha kungenza kungenza abone sengathi umsebenzi wakhe awusabalulekile. Ikakhulukazi uma ingane zakhe zingafuni ukuqhubeka nepulazi, kodwa kungenzeka futhi azizwe eqhosha ngoba ukuchithe iminyaka eningi enza umsebenzi onzima, edala ukudla nokuphila kwabanye. Lesi sivuno sokugcina singaba ithuba lokubonga ngomsebenzi wakhe nokudla kwakhe kokugcina okukhulisiwe ngezandla zakhe, nakuba enesizungu ngokushiya lo msebenzi. Angathola induduzo ekutheni usuku nosuku wakhe, usuku nosuku lwakhe lube nencazelo enkulu futhi kuqhubeka noma noma ngabe epulazini kungasahlali muntu.

UNomsa angazivumelanisa nezimo zezulu ezingalindelekile ngokusebenzisa indlela zokulima eziguquguqukayo. Okokuqala, angasebenzisa izitshalo ezimelana nesomiso noma yizikhukhula njengomumbu noma ummbila, lokhu kungamsiza ukuthi kube nempumelelo noma ngabe isimo sezulu sishintsha. Okwesibili, angasebenzisa indlela zokulima ey'fana nokufaka ukuze kugcinwe umswakama noma kuvinjelwe ukuhlinzekwa ngokweqile kwamanzi. Futhi, ukusebenzisa amapulani okutshala ahlukene kungamsiza ukuthi agweme ukulahlekelwa isivuno sonke ngesikhathi esisodwa. Ekugcineni uNomsa angasebenzisa ulwazi lwesimo sezulu lwakamumva kanye ne-smart farming technology ukuze enze izinqumo ezingcono ngesikhathi sokutshala nokuvuna, lokhu kuzomnika ithuba lokuphila noma ngabe isimo sezulu asikho sihle.

Ugogo uMaMdleko wazama iy'ndlela ezihlukene zokuhlukanisa imigqa ngesikhathi elungisa umhlabathi efuna ukuthola ukuthi iyiphi engathuthukisa ukukhula kwezitshalo. Wazama imigqa eqondile, imigqa emile ngokuthembekela kanye nezinye ngayo. Wafunda ukuthi imigqa iqondile ilula ukuyisebenzisa kodwa uma izulu lina kakhulu amanzi ayageleza kalula akubhaze umhlabathi, migqa ethandekayo noma iqondile ngokuthembela yasiza ukuvimbela ukugeleza komhlabathi yenza kube lula ukugcina umswakamo. Kwizigaxa wafunda ukuthi zithela kahle kakhulu ngoba umoya noma nomswakama kudlula kahle, uzimpande zithola izakhamzimba kalula. Lesi isifundo sibalulekile ngoba samfundisa ukuthi ukulungiswa komhlabathi kufanele kuhlangabezane nesimo sendawo, kanye nehlobo lwezitshalo hhayi nje indlela eyodwa kuphela.

Umlimi otshala amawolintshi angathatha iy'nyathelo ezibalulekile ukuvikela izihlahla zakhe ekuthelelekeni. Okokuqala, kubalulekile ukuhlonza izimpawu zesifo kusaneskhathi njengeziqalo zamaqabunga aphuzi, nezitshalo nezithelo ezincane ey'phukile. Uma kuqinisekiswa ukuthi kukhona isifo, kufanele kususwe noma kugawulwe izihlahla ezonakele ukuze kugwenywe ukusabalala kwesifo. Umlimi angasebenzisa futhi izibulala zifo ezifanele, kodwa kufanele azisebenzise ngokuhlakanipha nangemvume ukuze engalimazi imvelo noma ezinye iy'tshalo. Ukuhlanza amathuluzi okusebenza njalo kuvimba ukusabalala kwamagciwane, okokugcina angaxhumana nochwepheshe bezolimo noma ahlanganyele emhlanganweni yabalimi ukuze athole izeluleko ezivela kochwepheshe. Futhi afunde ukuthi abanye abalimu babhekana kanjani nesifo esifanayo.